Ta khumba rihanyo ra vona, naswona swi ta fika rihanyo ra vona enghozini. Hikuva hina vantshwa va masiku lama, a ha ha dyi swakudya leswi akaka miri naswona hi dya swakudya leswi nga tala mafurha. Mimiri ya hina a yi nge koteleli ku fikelela mitlangu yin'wana leyi nga ta va yi karhi yi ri kona eka mitlangu leyi mfumo wu nga ta va wu ri karhi wu yi humesile. Mintlangu yi nga tisa rihanyo le ro biha eka vantshwa hikuva vantshwa a va ti khomangi kahle.

ya bolo, mitlangu ya rugby, na mitlangu ya ku tsutsuma, na mitlangu ya thenisi, swa vuyerisa etikweni ra hina. Hikuva loko ndzi tsundzuka n'wexemu, tiko ra hina a ri winile khapu ya misava ya rugby.

I ntlangu wa khirikhete. Hikuva ntlangu wa khirikhete a wu vavisani, naswona wu na ku aka vumundzuku lebyinene eka vantshwa. Naswona wu endla leswaku vantshwa va tiyimisela na ku ti nyiketela eka mitlangu.

I ku famba ndzi ya etindhawini ta ku khidela eka tona. Ematikoxikaya masiku lawa ku na tindhawu ta ku khidela eka tona na le madorobeni ti kona. Naswona tindhawu leti ta ndzi tsakisa, ti ndzi ehleketisa loko na ha ri n'wana, a ndzi rhandza ku hlambela swinene.

Ndzi dyondzile leswaku ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Naswona a swi vuli leswaku loko ku ri u rhangela munhu, ku ya emahlweni u nga tlhela u va wena loyi u nga ta fika yena a nga se fika.

Xipano xa Keizer Chiefs xi tlanga na xipano xa Sundowns. Ndzi tsakisiwile hi mutlangi loyi a nga kora, ku nga Wandile Duba. U ndzi tsakisile swinene hikuva u hungutile matimba lama Sundowns a ri na wona eka Keizer Chiefs.

Tiyisisa vunghana hikwalaho ka ku, loko xa loko xipano xa bolo xi tlanga, hi va hi humesile timali leti ti nga ta nyikiwa ntlangu lowu nga ta kota ku hlula ntlangu wun'wanyani. Naswona loko ntlangu wa mina wu hlurile ndzi kuma mali, munghana wa mina u va u nga kumanga nchumu hikuva va dyiwile.

I nawu wa leswaku mutlangi u pfumeleriwa ku tlanga nakambe loko a winile.

Ni vona va fanele ku ti xavela mpahla leyi va nga ta yi mbala loko va ya eka mitlangu leyi va yi tlangaka. Naswona va fanele ku hakela na mabazi lama ma va fambisaka ku ya fika lomu va ya ka kona. Ni vona na leswaku swi fanerile va teka mali leyi, va nyikela eka makaya lama hlayisaka vadyuhari, vatsoniwa, na vana lava va pfumalaka makaya.

I ntsheketo wa n'wampfundla na n'waxibozde eka mphikizano wa vona wa ku tsutsuma. N'wampfundla u tsutsumile hi rivilo naswona a nga kotanga ku fikelela emakumu ka mphikizano, naswona n'waxibozde u fikile emakumu ka mphikizano. Hi yena a nga teka mphikizano lowu, hikuva a tiyimisela. N'wampfundla a nga tiyimiseli.

Xiphemu lexi ni xi tsakelaka i xiphemu xa ntlangu wa bolo xa Kaizer Chiefs. Naswona xiphemu lexi xa dyiwa eka yin'wana ya mitlangu ya ku tala. Xiphemu lexi, xiphiqo lexi ndzi xi vonaka hi xona hileswaku va faka vatlangi van'we loko karhi ku tlangiwa mphikizano. Loko ndzo nyikiwa siku leswaku ndzi xi rhangela, ndzi nga rhandza ku cinca vatlangi ndzi faka vatlangi vantshwa leswaku ndzi vona ku cinca loko va nga ku endlaka.

Themba Bavuma, naswona wa ti wa ti .

Ndzi tiva malume wa mina, loko ku ri na swa mitlangu ya bolo ya milenge va tsaka swinene. Nakona va tiyimisela ku vona ntlangu wa xiphemu xa vona wo karhi wina va tsaka swinene, na rihanyo ra vona ri va ri hlayisekile.

Miri wa wena wu tshama wu hlayisekile na mabelo ya mbilu ya wena ya ba kahle loko endla vutiolori. Hikuva wa tsutsuma, wa kota ku olola timayisele ta wena siku na siku.

Mintlangu leyi vanhu va hakelaka mali ku ya hi vona i ntlangu wa Soweto derby. Vanhu va ku tala va hakela mali leswaku va vona ntlangu lowani. Naswona va va va karhi va lava ku vona ku ri hi yihi leyi biwaka eka xiphemu xa Keizer Chiefs na Orlando Pirates.

I ntlangu wa ku dirayivhiwa ka timovha letintsongo wa rheyisi. Ni vona leswaku ntlangu lowu a wu tsakeriwi eAfrika-Dzonga, hikwalaho ka ku pfumala ka timali ta ku xava mimovha leyi va yi tirhisaka ku tlangela ntlangu lowu.

Mintlangu ya vavasati eka malembe ndzhaku a yi nga tekeriwi enhlokweni, kambe eka malembe lama nga hundza yi le ku tikeriweni enhlokweni hikuva swiphemu swo tala swi le ku akeni ka mitlangu ya vavasati ya bolo. Mintlangu leyi yi nga ya ku fambisana na mitlangu ya Banyana Banyana.

Ku nga va xivutiso xa ku, u swi vonisile ku yini leswaku yena u na nyiko ya bolo? Naswona, u u titwa njhani endzhaku ka loko a nga tlanga kahle, vanhu va vulavula ku biha hi vito ra yena?

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku u swi vonile rini leswaku u na ntokoto eka ntlangu wa khirikhete? Xa vumbirhi ndzi nga n'wi vutisa leswaku u titwa njhani ku va a karhi a tlangela xiphemu xa Afrika-Dzonga. Naswona u titwa njhani xa vunharhu, u titwa njhani loko vanhu va karhi va vulavula leswaku hi yena a nga dyisa ntlangu?

Hileswaku vana va kota ku vona tinyiko leti va nga na tona eka swa mitlangu, naswona wu pfuna leswaku vana va tshama va hlayisekile na ku va sirhelela va ku va nga endli swo huma endleleni.

Ndzi ta va hlohletela leswaku va seketela xipano lexi hi ku languta laha xi sukaka kona, na laha xi nga fika kona eka nkarhi wa sweswi na ku loko va xi seketela ku ya emahlweni, xi nga kota ku fikelela, mitlangu ya xona na ku tiyimisela ku fika kwini.

Nga va hlohletela hi ku va kombisa vutomi bya mutlangi, wa marantori, loyi ku nga Caster Semenya. Caster Semenya wa tiyimisela eka mitlangu ya yena. Nakona u tisusile evusiwaneni hikwalaho ka ku tiyimisela eka mitlangu leyi ya ku tsutsuma. Ndzi nga va kombisa hi yena, ndzi va kombisa leswaku vutomi byi nga cinca. Na vona va nga ti kuma ri van'wana va vatlangi lava nga duma Afrika-Dzonga hinkwayo. Naswona va kota ku ti kumela timali ta vona leti nga ta va hanyisa vutomi lebyi va byi tsakelaka.

Ntlangu va xipano xa Springbok va tiyimisela swinene. Naswona xipano lexiyana xi tlangela hi vanhu lava muxaka wo basa, naswona vanhu va muxaka wo basa va tiyimisela swinene eka mintirho ya vona. Naswona rihanyo ra vona va ri tekela enhlokweni, va tiyimisela eka swakudya leswi va swi dyaka.

Ku va va ndyangu va ti humesa va ya ti tsakisa swa aka ndyangu swinene. Hikuva va kota ku vona ndlela leyi va hanyaka hi yona loko va nga ri ekaya, na matikhomelo ya vona va kota ku va vona loko va ri handle. Naswona swa aka ndyangu hikuva va kuma ntsako wu kulu ehandle.

Murhangeri hi loyi a fambisaka xipano xo karhi naswona hi loyi a rhangelaka ntlangu hinkwawo wa xipano, kasi captain i munhu loyi a rhangelaka vatlangi lava a tlangaku na vona, hi yena loko ku ku ri na ku va le ku tlangeni hi yena a yimaka a phikizana na mitlangu leyi n'wanyana leswaku va ta tlanga njhani naswona bolo yi fane yi tlangisiwa ku yini eka nkarhi walowo.

Ku va vana va nghenisiwa eka mitlangu eswikolweni swa pfuna hikuva swi va endla leswaku va nga ti nyiketeli eka swilo swo biha naswona va nga tinghenisi eka timhaka to biha ta ku fana na ku nwa mabyalwa ku dzaha swidzidziharisi na ku ka va nga endli mintirho ya swikolo, naswona ni vona swi pfuna hikuva swi nyika vana ntlhontlho wa ku tiva leswaku va tsakela yini eka swa mitlangu naswona loko ku ri n'wana u na ku tsakela ntlangu wo karhi swi n'wu nyika matimba ya ku yisa nyiko ya yena emahlweni swona swa pfuna eka vana va xikolo hi nkarhi wa tidyondzo hikuva swi endla leswaku miehleketo ya vona yi tshama yi hlekete swa xikolo na ku humelela hi ku ta hi mitlangu.

Ni tiva xiolori lexi vitaniwaku trademill lexi xi hungutaku mafurha emirini loko munhu a karhi a xi endla hi masiku hinkwawo a tsutsuma na ku juluka swi endla leswaku miri wa yena wu tshama wu tsakili naswona wu tshama wu tiyile hikuva vutiolori i byi endla hi siku na siku.

Va fanele ku tirhisa vumunhu va lava munhu loyi a tirhisaka mitlangu ya vona hi ndlela yo biha, va vulavurisana na yena va n'wi byela hi vubihi lebyi a byi endlaku naswona u mosha vito ra vona na hi ndlela yihi va fane va vulavurisana na yena leswaku vubihi lebyi a byi endlaku byi bihile eka ntlangu wa vona naswona swi endla leswaku vanhu va va vona va nga ri na ntirhisano wa kahle.

Vuvekisi bya thekinoloji i ku endla tikhamera ta ku vona leswaku loko munhu a karhi a dirayivha i hlayisekile, naswona timovha ta vona ti fane ti endliwa leswaku ti va na vuhlayiseki bya rihanyo ra vanhu nkarhi na nkarhi loko va ri endzeni, naswona va fane va vona leswaku loko munhu a ri endzeni va kota ku n'wi vona leswaku i hlayisekile nakona va vona leswaku u chayela hi ndlela ya njhani.

I miehleketo leyinene hikuva vanhu masiku lama va tirhisa thekinoloji ku vona na ku lava swilo leswi va lavaka ku swi xava, naswona loko a karhi a navetisa eka webusayiti swi ta tiveka naswona bindzu ra yena ri ta tlakuka hikuva munhu wun'wana na wun'wana loko a karhi a lava swifaniso loko a lava vanhu lava va xavisaka swifaniso wun'wana ya minavetiso ya yena swi nga huma eka mani na mani na vanhu ve le matikweni mambe va swi vona naswona va tiva bindzu ra yena va kota ku xava swifaniso swa yena.

Swa khumba nhluvukiso wa vantshwa naswona swi endla leswaku vantshwa va nghenelela eka mitlangu, naswona vantshwa lava va nga na nyiko eka ntlangu wo karhi va kota ku tiveka na ku nghenelela eka mitlangu leyi siku rin'wanyani va tikuma va karhi va tlangela mitlangu leyi ematikweni ya le handle naswona va hluvukisa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hikwalaho ka ku va va karhi va nghenelela eka mitlangu leyi hi ku loko va kumile mali leyi va nga ta yi kuma ehenhla ka ntlangu lowu va nga ta va wu tlangili yin'wana ya timali ta kona yi vuya laha Afrika-Dzonga naswona yi yisa tiko ra hina emahlweni na ku kurisa nhluvukiso wa rona.

Swi hi endla hi va xilu xin'we hi yima hi va nyandza yin'we swi nga languteki leswaku u wa ntima kumbe mulungu swi endla leswaku hi seketela tiko ra hina hi tlhela hi khomana naswona hi tlhela hi tiva laha tiko ra hina leswaku ha tinyungubyisa hi mitlangu leyi va yi endlaku naswona swi endla leswaku hi khomana tanihi tiko na ku tsakela ntlangu wa hina ku va komba leswaku hava seketela eka rhengu leri va nga ri teka ra mitlangu naswona swi endla leswaku tiko ra hina ri nghenisa mali na ku endla leswaku hi khomana hi va nyandza yin'we loko va karhi va tlanga na mitlangu yin'wanyana ya le matikweni ya le handle hi va nyika nseketelo hi karhi hi nga nanguti leswaku i nxaka yihi naswona i mani loyi a faneke a nyikiwa a nyikiwa nseketelo wa ku ndlhula wun'wanyani.

I nga ha wu hundzula bindzu hikwalaho ka ku navetisa eka thekinoloji ya wena ya inthanete leyi i nghenaka siku na siku, naswona u nga endla leswaku u ti navetisela bindzu ra wena kona naswona u nga endla leswaku loko u karhi u endla migingiriko ya wena ya siku na siku u teka swifaniso swa ntirho wa wena lowu u wu endlaka i heta i wu navetisa eka inthanete leswaku wu ta tiveka naswona munhu un'wana na un'wana u ta kota ku vona bindzu ra wena leri u ri endlaka naswona ri ta tiveka ematikweni ya le kule ne le matikweni ya le kusuwhani.

U fanele a tivisa bindzu ra yena eka TikTok, Facebook, Instagram na tin'wana ta tiinthanete leti ti tivekaku, kambe leyi inthanete leyi a faneleke a ti nyiketela eka yona ku endla mukombiso ya yena kumbe ti-video u fane a ti endla eka TikTok hikuva hi yona leyi yi kokaka rinoko naswona hi yona leyi humeselaka vanhu vo tala erivaleni lava sungulaka mabindzu ya vona.

Mfumo wu fanele ku maka tindhawu leti ti nga ta endla leswaku vana va ya va ya tiolola na ku endla mitlangu siku na siku, naswona fanele wu thola vanhu lava nga ta kota ku languta vana lava nga na nyiko na ku tiyimisela eka mitlangu leyi va yi endlaka, leswaku vana lava va ta kota ku kuma ku vonakala ka nyiko ya vona leyi va nga na yona, hikuva vana vo tala va na tinyiko naswona a va kumi ku pfuneka hikwalaho ka ku pfumala switirhisiwa hikuva mfumo a wu endli switirhisiwa leswi nga ta pfuna vana leswaku va humelerisa ku navela ka vona na tinyiko leti va nga na tona.

Hikwalaho ka ku swibyariwa leswi ni nga swi byala ni langutele leswaku swi kula naswona ndzi langutele mihandzu leyi ni swi byalaka, ni vona swi pfuna emiehleketweni hikuva siku na siku loko ri karhi ri xa ndzi pfuka ndzi ehleketa leswaku swimilana swa mina namuntlha swi fike kwini naswona makulelo ya swona i ya njhani naswona ni languta leswaku hi swihi swiphiqo kumbe mati swi ma kuma hi ku engeteleka na, ndzi tlhela ndzi languta leswaku nsimu ya mina leswi ndzi nga swi byala swi le ku kuleni kumbe swa tikiseleka na.

Mintlangu leyi ndzi yi tivaka yi nga va kona etikweni ra ka hina i ntlangu lowu nga va kona wa twenty ten wa FIFA world cup a ku ri ntlangu lowu a wu tsakise mani na mani etikweni ra ka hina naswona vanhu va laha tikweni ra ka hina ra Afrika-Dzonga a va tsakile ku amukela vanhu va le matikweni mambe loko va karhi va vhakachela tiko ra hina, ntlangu lowu nga va kona va le matikweni ya le handle i FIFA world cup ya Qatar na yona ndzi vonile leswaku yi ndzi koke rinoko hikwalaho ka ku tiko a ri ti yimiserile naswona mintirho ya vona a yi basile naswona a va khoma vanhu van'wanyana kahle.

Ndzi vona swi ri kahle hikwalaho ka ku ku rima swi basisa ndhawu, naswona swi endla leswaku mbangu wa hina wu nga thyaki swi endla na leswaku vanhu va lulamisa misava yi va misava leyi baseke na ku tenga na ku lulama ku endla swibyariwa, etidyondzweni va fane va teka vurimi enhlokweni hikuva vurimi hi byona byi nga khoma vutomi handle ka vurimi a ku na swakudya leswi hi nga ta swi kuma, naswona handle ka vurimi mbangu wa hina wa thyaka swinene naswona vurimi bya pfuna hi swo tala ematikweni ya hina, naswona byi pfuna ku nghenisa ikhonomi ya hina yi kula yi tlhela yi va ikhonomi leyi nga ta endla mintirho eka vantshwa lava va ha kulaka.

Mateki hi wona ya endlaku leswaku mitlangu yi olova a ma tiki naswona ma olovile naswona mateki a ma endli leswaku munhu a vaviseka hi xihatla ku fana na tintangu leti vanhu va ti mbalaka loko va ya exikolweni, tintangu leti vana va timbalelaka loko va ya exikolweni hi xitalo ta manya naswona loko titwa dyambu ta hisa, kambe mateki a ma na ku loko dyambu ri hisa na wona ma hisa i mateki lama endlaka leswaku i titwa i tshunxekile na ku endla migingiriko ya wena u karhi u nga tikeriwi.

Nkarhi wa mina lowu ndzi wu hetaka loko ndzi karhi ndzi endla swilo eka nkarhi wa sweswi wu komile swinene hikuva mintirho ya mina yi ananmile ya siku, ndzi fanele ku vona leswaku endlwini ku basile, ndzi fanele ndzi vona leswaku timpahla ti basile, ndzi fanele ndzi vona leswaku ndza ha sweka, ndzi fanele ndzi vona leswaku ndzi endlisa vana mintirho ya xikolo kambe loko ndza ha kula a ndzo va na ntirho wa xikolo ntsena na ku hlantswa swibye ntsena, nkarhi wa mina wa sweswi wu komile nkarhi wa mina loko ndza ha ri ntsongo a wu lehile naswona ndzi tlhela ndzi kota ku famba ndzi tlanga na van'wana, sweswi loko ndzi fanele ndzi kuma nkarhi wa ku famba ndzi vonana na vanhu wu komile swinene naswona ndzi fanele ndzi langutela leswaku n'wana i fanele a vuya exikolweni a kuma ndzi ri kona nkarhi wa mina wu komile sweswi.

I swi vona hikwalaho ka ku loko ntlangu wu fane wu sungula hi vona va ya ku le mahlweni va ya beja na team leyin'wana leswaku va ta tlangisa ku yini na ku nyikana milawu na ku tlhela va qhavulana ku komba leswaku va amukelana naswona va lava ku phikizana eka ntlangu lowu va wu endlaku.

Milawu leyi nga kona eka bolo ya mavoko hileswaku a wu fanelanga u khumba bolo, a wu fanelanga u khoma bolo naswona a wu fanelanga u yi cukumeta, naswona bolo ya wena a yi fanelanga ku khumba nete naswona bolo ya wena a yi fanelanga ku hundza milayeni leyi nga pimiwa loko mi karhi mi tlanga.